Ne nka rata ho ba hira empa feela jwalo ka kgwebo e holang, ha re na budget-e e ka hirang batho ba nang le bokowa. Empa feela re tla nne re ba kenye database-Ing ya rona, hore ha se re na le budget-e e ka kgonang ho ba hira, mme re ba hira. Ke ya leboha.

Ke ile ka mo utlwisisa mokganni, hobane yena ke mokganni wa tliliniki e tsamaiswang, mmuso ke ona o tlamehileng ho aha ditliliniki haufinyana, hore batho ba se ka nne ba tsamaiswa ka tsona, ditliliniki tsena tse tsamayang. Ke moo ha se di fellwa ke mafura. Batho ba tla shwa ditseleng.

Ke ho na le moo ke badileng mona marangrang, ba re ha motho a sa fokola ka kelellong, o ke o leke ho mo hopotsa dintho tsa ratang ho di etsa, jwalo ka ha ntatemoholo e le motho a ratang ho bala. Ke tla mme ke mo bala dibuka tsa hae tsa di ratang, tsa na ratang le ho di bala, ke mo bapalle le mmino wa hae, oo ana rata ho bapala.

Maikutlo aka a ile a ba a kopakopaneng haholo, hobane ee kamora Covid nineteen re qeta ho enta, batho ba bangata ba ile ba shwa. Jwale ha se re utlwa hore re tlameha hape ho enta hape di-booster shots tseo tse ding hape, ee ehlile e re ile ra kopa kopana dihlooho re le batho, hore jwale ha se re entile di-booster shot tsena. Na e re tla phela tjee.

Ho ruta batjha ka tshireletso ya thobalano, ee ka nepo, ee e ho thweng ke comprehensive ee sexual education, ee le ho ruta batjha ka tshireletso le tshehetso ya thobalano, ee le le ho ba ruta ka ditshireletso tse di leng teng tsa dipidisi, tseo di bitswang ka di contraceptives, ke tsona tseo re ka rutang batjha ho thibela pelehi, le ho fokotsa.

O tlo hloka ho hlatswa leqeba ha bedi ka letsatsi ka metsi anang le letswai, kapa ka metsi feela, o aparte le diphahlo tse bonolo, o seke wa kenya diteranka, oseke wa apara le di-boxer, ee o dule ka letsatsi le leng le leng, o dule o shebisetse hodimo, e seke sheba fatshe hoetsa hore madi a tsebe ho tsamaya hantle mesifeng, a seke a tlalla leqebeng, ho tlo ntsha bandage eo fasitseng ka yona, ka tsatsi la bobedi ha otswa ho kutiwa.

Motswalle wa ka wa hlooho ya kgomo, ee ha ke re ye mane ditlilining, ho na le basebetsi ba ka thusang ka ee seemo sena seo o leng ho sona. Ee, ha ke re tsamaye reye re phothomele mane, re ba utlwa hore bana ba reng.

Molao o dumellana le hore baithuti, moithuti o mong le o mong a fumane ee thuto. Ee ha se ka molao hore sekolo se se ka dumella bana ba maimane, hore ba se ke batla sekolong. Molao o re ngwana o mong le o mong o tlameha ho fumana thuto.

Bana beso mmameleng mona, ee hona le dipidisi tse thibelang pelei, tseo ho thweng ke di-contraceptives ka sekgowa, ke tsona tseo di nwang tsatsi le ltsatsi, ha wa tlameha ho tlola letsatsi ho ho nwa dipilisi tseno, ebile ho na le di thibelopelei tseo ba reng ke di condom, tseo di sebedisang ha o le tshebetsong ya ka phapusing.

Kgele ha se re bua ka COVID-19 he, nkgono wa ka, le ntatemoholo wa ka ne ba apara di-mask le ka tlung. Ne ba di apara le ka tlung di-mask tsena re sa tsebe na ho etsahala jwang, ha o kena ka tlung ba o fa sanitiser ba re ohlape le matsoho, ehlile COVID-19 ehlile ne re tshaba haholo, ebile ha o kgohlela fela ne ba o romela ee tliliniking, ba re o tsamaye o lo test-a hore na o na le yona na COVID-19 ena.

Ditliliniki le dipetlele di na le ho romela ee basebeletsi ba lekeisheneng, bao ba tlo thusang setjhaba, e leng bona bathusi ba setjhaba, ba professional, ka bo professional ba bona bao ba ho thusa setjhaba. Ho ba fa ee maele a ho etsa a tsa bophelo, ee ba tloha ditliliniking le ona ee dipetleleng.

Molaotheo ka taba ena e re ee basuwa ba tlamehile ho ngodiswa kantorong ya tsa bophelo, ho netefatsa hore kaofela batho ba shemane ba yang thabeng ba tla hlokomeleha, ebile ba latele le melao eo e fuwang hona ho tswa kantorong eno ya tsa bophelo.

Ho ya ka pono ya ka, ke bona e le taba tsa hore ee di-ambulance ha di a lekana setjhaba, ka tsela eo e ka reng ha motho a founela ambulence hona jwale, e tlo nka nako ho fihla ho yena, hobane ho na le batho ba bang hape ba founetseng yona ambulance eno e tlamehileng ho tla ho nna hape.

Ka sesotho ba re ee monna e mong le e mong o tlo phediswa ke diqeto tsa hae, ee ehlile ha o le monna o tlo ikgethela hore o batla ho phela jwang. Nna ke ile ka kgetha ho phela ka thuto, ebile ke lo batla mosebetsi, ha bonaa bile ba kgetha ho phela ka boshodu.

Dumelang ee bo ntate ne ke kopa ho bua le monga lebenkele lena, ee ntate meriana ena e lahlehetseng ka mane, ehlile ekare e tlo ba mathata ee setjhabeng sena, le lekeisheneng lena la rona. Hobane ha bana ba ka nwa meriana eno, ba ka hlokofala kapa ba ka kula, ee jwale o tlo ba mathateng, ke kopa o seke wa ba wa lahlela meriana mono, ee o leke ho nka o lo e lahlela moo, ba e ee recicle-ang meriana ena.